Ndi nga ṱalusa gomelelo sa ṱhahelelo ya maḓi zwi tshiḓa kha vhulimi, zwi tshi ḓa kha miroho, zwi tshi ḓa kha zwilimiwa zwoṱhe zwine zwa vha uri zwi tea u vha zwi kho limiwa, so kharali ri si na maḓi kana hu kha ṅwedzi ya gomelo ri balelwa u vha na maḓi zwine zwa khou amba ri ḓo balelwa u vha na zwilimwa zwine vhathu vha ḓo kona u vha vha kho lima zwone. Nga khalaṅwaha kana nga khalaṅwedzi ine ya vha uri ndi ya fulwi ndi yone khala ṅwedzi ine ya vha uri tshifhinga tshinzhi hu vha hu na gomelelo ngauri dzi mvula dzi vha dzi sa khou na hu vha hu si khou vhesa na nesa ha maḓi kana na u vha hu nukala ha shango kha tshifhinga tsha kha tshifhinga tsha vhuria, so ndi tshone tshifhinga tshine hu a vhesa na gomelelo kana hu a vhesa husina maḓi.

Vhulimi vhu khou ṱoḓa muthu o diimiselaho, vhulimi ndi nga ṱuṱuwedza muthu uri kharali a kho ḓo ita vhulimi nga tshifhinga tshine tsha vhori ndi tshifhinga tsha ndi tshifhinga tsha gomelelo, ndi nga mu eletshedza uri hoyo muthu a vhe a na mathenga e ane u ḓo kona u kelela maḓi khakhao, u ḓo kona u sheledza zwiliṅwa zwawe tshifhinga tshoṱhe nga maḓi ane a vha uri o a vhetshela ṱhungo kana kha maḓi ane a vha uri o vhetshela uri u ḓo sheledza zwimelwa zwawe tshifhinga tshoṱhe uri mavu a dzule o thaba zwimelwa zwavho zwi kone u vha na pfushi.

Ndi kha heyi nyimele zwithu zwine nda nga zwi ita u tevhela ndi nga hwala khavhishi dzoṱhe nda ya ndo dzi rengisela kusi kwa tsini ku si kwa hanefho hanefho hune muthu a bva hone nga mutengo wavho ha fulufhelo, u itela uri khavhishi dzoṱhe dzine dzavha uri dzo kiwa dzivhe kha ḓivha dzi kha ḓi rengeya dzi kha ḓivha thethe dzi kha ḓivha dzi fareyaho dzi kha ḓivha dza vhuḓi. So tshifhingani tshi tevhelaho ndi hune muthu u ḓo dzhia maga a tevhelaho a uri, a tshi o rengisa tshithu u tea u khwinifhadza, u ḓivhesesa uri muthu nga ngoho u ḓo ḓa a dzhia dzi khavhishi dzine dza vho ri o dzi renga.

Mabulasi maṱuku na mabulasi mahulwane a fhambana zwi tshi ḓa kha kha ku vheyele kwa maḓi, bulasi ḽiṱuku ḽi ḓo ḓi ṱoḓa maḓi maṱuku bulasi luhulwane ḽi ḓo ḓi ṱoḓa maḓi do to ṱoḓa maḓi manzhi. Zwine zwa khou amba uri zwi tshi ḓa na kha zwiliṅwa kha bulasi ḽihulwane vha ḓo ḓi lima zwi liṅwa zwinzhi zwine vha ḓo kona u zwi rengisela mavhengele manzhi khana vhubindudzi vhunzhi u ya nga vhuphara, mara zwi tshi ḓa kha kha bulasi ḽiṱuku zwine zwa khou amba uri zwiliṅwa zwine zwa vhouri zwo mela hanefho ndi zwilimwa zwine vha ḓo kona u zwi rengisela kusini kana mashangoni haneyo anga tsini, zwi tshi ḓa nga kha zwiḽiwa zwiḽiwa zwine zwa vhori muthu o kona u zwi swikelela. Zwi tshi ḓa kha maḓi, maḓi a ṱoḓa maḓi maṱuku bulasi luhulwane ḓo ṱoḓa maḓi manzhi u ya nga u ralo nga u ralo.

Ndo no ḓi wana ndi khou renga ṋama kha rabulasi ya vhori ya i songo i songo vha ya vhuḓi, ndi hezwi he nda swika ye nda i humisa nda amba na rabulasi nga nḓila ya vhuḓi uri tshisevho tshe vha nthengisela tshone a si tshisevho tshine tsha vhori tshi kha ḓivha tshisevho tsha khwine. So ndi nga ri khomenda uri kana ndi nga ndi nga fhulufhela uri ṱhisevho itshi noni tshi vhe tshisevho tshine tshavha uri vha tshi rengisa nga mutengo wa fhasi u itela uri na vha sa swikeleli vha kone u swikelela tshisevho tshi kone u fhela.

Ee nḓivho i no bva kha magudedzini kana une vhathu vha a wana magudedzini i vha yo no yo no lugisela muthu uri a kone u swikelela hune a vha na nḓivho zwi tshi ḓa nga kha vhulimi, zwine zwa amba uri zwi tshi ḓa nga kha vhulimi u vha a tshi vho ḓivha zwilimiwa zwoṱhe u vha a tshi vho ḓivha uri hu kho to itela mini zwi tshi ḓa kha mafhungo a vhulimi.

Vhashumi vha mabulasini vha na mushumo muhulwane zwi tshi ḓa kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha ndi vhone vhathu vhane vha rate ḽa zwiḽiwa, ndi vhone vhathu vhane vha ri ṱhogomela zwimela, so ndi pfesesa uri muholo une vha vha vha kho hola wone kana malamba aṋe vha vha vha kho fhiwa one avha a songo eḓana ngauri ndi vhone vhathu vhane vha vha uri ndi vhone vhathu vha ndeme ri tshi vha tsheka mirunduni ya vhorine tshi tshavhani tsha vhoriṋe ngauri ndi vhone vhathu vho no ri itela zwiḽiwa.

U bvisa kholomo mananga ndi vhona unga zwithu zwine zwa vha zwi si ngo tsireledzea, zwi tshi ḓa kha mafhungo a uri zwi tshi tea u ṱhavheliwa dzi tea u vha dzo vhofhiwa uri dzi sendele tsini dzi kone u ṱhavhiwa zwavhuḓi zwine zwa kho amba dzo bviswa maṋanga i zwivha zwi si ngo to leluwa ngo to ralo uri ni tshi ḓo dzi ṱhavhela zwivhe zwo leluwa, zwine zwa khou amba uri yo bvisiwa maṋanga a yi a yi ngo leluwa uri ni fare kholomo bviswa maṋanga a vha dzi vhidza uri ndi bunungunu.

Ee magudisi a kho fhaṱudza vhathu zwi tshi ḓa kha mafhungo uri tshifhingani tsha zwino vhathu vha vha kono u vha na dzingade miḓini yavho, even ṋamusi hu si vhanzhi vhunzhi havho vha vho kona u ṱavha dzi nyala vha vho kona u ṱavha maḓabula vha vho kona u ṱavha mitshaini miroho zwi sipinatshi nga u to ralo ngo ralo, so fhethu hune vha nga khwinisa hone ndi nga murahu ha musi vha tshi ḓo bvela vha vhathuni vha ya u ṱalutshedza vhundeme ha u vha na u vha na zwiḽiwa muḓini wau nga iwe muṋe u kho tou ḓi itela.

Zwi nga thusa miṱa miṱuku i nga thusalea nga murahu ha musi hu khou vha na nḓivho ine vha khou i wana ine ya kho vhudza mafhungo a u saver masheleni nga u ḓi thomela u ḓi itela zwithu zwavho. U ḓi ṱavhela miroho, u ḓi ṱavhela mitshaini, u ḓi ṱavhela tshipinashi mazambane mirahu ha miḓi yavho, na musi kharali uri vha khou balelwa ngo u vha nga u vha na dzingade dzavho vha ḓi thoma u to ḓi ṱavhela hanefho hayani.

Bindu ḽa khuhu ḽi kwamea zwi tshi ḓa kha mutsho hune wavha uri ndi mutsho wa u rothola, mutsho wa u rothola u ita uri khuhu dzi dzule dzi siho kana dzi vha dzi sa khou pfha u dudeliwa, so ndi ngazwo ritshi nga guma ri kho zwi amba uri zwi a kwama zwi a kwama zwi a kwama vhufuwi ha khuhu.

Zwiliṅwa zwine zwo leluwa u zwi ṱavha ndi nga ri ndi mutshaini, mutshaini wo ri ṱoḓa manyoro wa ṱoḓa zwi raba wa vha hu khou ṱo sheledza a zwi khovha zwi ṱoḓa vha ṱoḓa zwithu zwinzhi zwinzhi uri ri vhuye ri kho alusa mutshaini mutshaina ndi zwithu zwine a zwi kho vhuya zwi ṱoḓa maḓi a zwo vha zwi ṱoḓa zwithu zwinzhi zwinzhi uri zwi gume ri khou vha na muroho wa mutshaini.

Vhulimi ri ngari vhu vhuedza i vhuyedza ikonomi ya Afurika Tshipembe nga murahu ha musi vhathu vha khou lima vha vhanzhi, zwiḽiwa zwa hone zwi tshi kho ḓo guma zwi khoya mi maragani zwi khou rengiselwa mashango o yaho nga u fhambanana. Ri tshi dovha ra tsheka na vhulimi hafhano mahayani hune miroho ri ḓo kona u i wana i khou rengiswa mimakete, i khou rengiswa mashophoni hanea maṱuku na mashophoni mahulwane, so vhulimi vhuya ri thusa nga maanḓa.

Ee uri zwifuwo zwi dzule fhethu ho kunahoyi, ndi nga livhea nga heyi nḓila, zwifuwo zwi iteya u dzula fhethu ho kunaho, u thivhela malwadze, u thivhela u thivhela zwipondwa zwine zwa nga nga dzi nowa, dzi mmbwa dze dzi uri dzi sa kone u sa kone u swikelela kha zwifuwo zwine ravha ri kho zwi fuwa.

Ndi nga i fhindula nga heyi nḓila, ndi vhona u nga ndimo ya maswiri ndi ndimo kana ndi mitshelo ine ya vha uri i rengiswa shango ḽoṱhe nga vhuphara so ndi vhona zwi zwa ndeme u vha u vha kha ndimo ine ya vha uri ndi ya maswiri i ya takusa ikonomi yashu, maswiri huri a khou bva kha mashango manzhi o fhambananaho, so zwi ita uri ikonomi ya vhorine ivhe ya nṱha, manwe a ḓo dovha a kho ḓi ṱuwa a kho rengisiwa mashangoni davha manwe a kho ḓi rengisiwa kha mimakete yeneyi ya hanefha mahayani.

Vhatsireledzi vha zwifuwo nga murahu ha musi hu na hu na u bvelela malwadze vha tsireledza zwifuwo zwavho nga u zwisa maḓi dipeni, vha tsireledzwa zwifuwo zwavho nga u zwi ṱhavhela mishonga ine ya ḓo ita uri dzi nyi, dzi ita uri dzi zwifuwo zwavho zwa ḓo farwa nga malwadze.

U endedza ha miroho na dzi khavhishi uri dzi swike hune dza khoya hone dzi tshe dzi tshe dzi tshe thethe dzi tshe dzi dzavhuḓi i songo vhaisala, ndi nga murahu ha musi miroho i tshi kho i tshi khou limiwa kana i tshi kho i tshi khou tsheiwa hu tshe nga matsheloni u itela uri hu vhe hu kha ḓivha na mutsho wa vhuḓi une wa vhori u vha o kha ḓi rothola. Vhaṅwe vha lugisela miroho kha musi kha dzi baki dze dzi dzine dzavha dzi na ma dende dzine dza vha uri dzivha dzina zwikwatudzi nga ngomu, ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri miroho i swike hanefho hune a khou ya hone i tshe yo tsireledzea. Vhaṅwe vha ḓi shumisela maseila uri vha kone u khavara miroho yavho.

Mitshelo ine ya vha uri i ri thusa kha u fhaṱa masole a mivhili yashu, hungavha muomva, ha nga vha maswiri, ha nga vha maapuḽa, zwi ngavha zwinerengisi.

Zwithu zwine ra bulasi anga zwi dzhiela nzhele musi a tshi khou thoma vhubindudzi a u alusa dzi nguluvhe, ndi musi a kho dzhiela nzhele zwithu zwo no nga maḓi, zwithu zwine zwa ḓo nga zwiḽiwa zwa dzi nguluvhe dzawe, so ndi zwithu zwine u tea u zwi dzhiela nzhele nga maanḓa zwithu zwo no tonga maḓi na zwiḽiwa zwa nguluvhe. Nguluvhe ndi nguluvhe nguluvhe ndi tshi fuwo tshine tshi ḽa tshiṅwe na tshiṅwe.

Zwi liṅwa zwine zwa vha uri a zwi limiwi nga khalaṅwaha ya dzi mvula ndi miroho yo no nga mutshaini, ndi miroho yo no nga mixe, ndi zwi liṅwa zwine zwa vha uri zwi liṅwa nga khalaṅwaha ya vhuriya.

Ndi zwa ndeme u thoma wa ṱola mbeu hune wa kho shumisa yone uri i dovha mbeu ine ya vha uri i ḓovha ana zwi vhuya naa, nga murahu ha musi ri kho tsheka uri mbeu ndi mbeu ya vhuḓi na, so ndi vhona zwi zwa ndeme uri mbeu i thome i ṱoliwe nga murahu ha musi i sithu yo ṱavhiwa.

Vhuponi hahaṋu nia kona u alusa phonḓa, hone vha ni dzi ṱavha nga khalaṅwaha ifhio arali zworalo, phonḓa ria kona u dzi alusa vhuponi hahashu ri kona u dzi alusa kha tshifhinga tsha vhuria.

Nḓuhu ndi dziṅwe dza zwiṱavhiwa zwine zwa vha na mushumo muhulu kha zwiḽiwa zwashu, dzi dovha hafhu dza vha na makete wavhuḓi ri vhudzekani nga ha maga a fanelaho u tevhedziwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, hu tshi ṱavhiwa nḓuhu hu ṱavhiwa nḓuhu nga khalaṅwaha ine yavha uri ndi ya vhuria, hune zwine ra to ṱoḓa zwone rikho ṱoḓa ri khou ṱoḓa maḓi uri nḓuhu dzi kone u aluwa, nḓuhu ndi zwimelwa zwine zwavha uri zwi vha zwi nga ngomu mavuni.

Hafha ndi mini zwine na takalela u zwi ṱavha ngomu ngadeni yaṋu, zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga ndi takalela u ṱavha sipinatshi, tshine tshavha uri a tshina khalaṅwaha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshipinatshi tshi dzula tshi hone.

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha hovha maswiri kana hovha maapuḽa, ane a vha uri khaedu yo vha ya mafhungo a uri mavu a vho riṋe ha tendelani nao kana ha tendelani na zwimelwa izwo uri zwi swikelela hune zwa kona u mela zwavhuḓi kha mavu a vhoriṋe zwi tshi khou itiswa nga mutsho.

Ni vhona vhurotho vhu no itwa ho ḓala gurowu huna mutakalo wavhuḓi ndi ngani ni tshi ralo, ee ndi vhona vhuna mutakalo wavhuḓi, ndi ngani ndi tshi ralo ndi ralo ngauri vhurotho uvho ndi vhurotho vhune hu anzelesiwa u rengiwa nga havha vha lukanda lutshena vhane vha vha vha uri ndi makhuwa vha anzelesa uḽa vhurotho vhune havha na gurowu vha amba mafhungo uri huna phurotheini dzavhuḓi kha vhurotho ha gurowu.

Mukapu une nṋe ndo takalela wone ndi mukapu wonoyu wa mugayo une wavha uri ndi mukapu wa une wavha uri u vha wo itiwa nga mavhele ahu tovha vha vho na zwiṅwe zwinzhi ndi mavhele fhedzi.

No no vhuya naḓi wana ni khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikiwaho nga makhaha ri vhudzeni ngaha tshenzhemo yaṋu, ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽa vhuswa zwoṱhe na mukapu wane wavho uri wo bikiwaho nga makhaha, tshenzhemo yanga ndi ya uri vhuna pfhushi ende futhi vhu a dovha ha kiḽina dangani kharali vho wana uri vha na tshika nga ngomu thumbuni yavho vhuna dzi phurotheini.

Ni ḓivha mini nga ha makhaha, vhuswa ha makhaha ndi vhuswa vhune vhunzhi ha vhathu vhane vha vhori vha vha vha si kho to vuwa zwavhuḓi vha na malwadze vha anzelesa uḽa hone u itela uri vha kone u wana dzi phurotheini pfhushi dzoṱhe dzine dzavha kha uvhu vhuswa ha makhaha.

No no ḓi wana ni tshi khou lima kana u ṱavha gurowu ngomu tsimuni yaṋu, hai ri vhudzekani ngaha ngaha maga e na a tevhela musi ni tshi khou ṱavha thi thu ḓi wana ndi khou i ṱavha gurowu.

No no ḓi wana ni khou ḽa dzi weet bix, ee no ḓi lugisela hani, ndo dzi lugisela nga nḓila yau yau shela mafhi u thoma ndi vhilise mafhi ndi kone uyo shela weet bix nga nṱha ndi kone uyo shela swigiri na mafhi.

Ri vhudzeni zwine na zwiḓivha nau ṱalukanya nga ha jungle oats ni fhindule no lavhelesa zwithu zwe ra shumisa kha u ita mukapu wonoyo, jungle oats ndi mukapu une wavha uri u itiwa nga gurowu, nga gurowu ndi mukapu une wavha uri ndi mukapu wavhuḓi ndi mukapu wane wavha uri u tshi u bika u bika not for tshifhinga tshilapfhu.

Mutshelo wa kiwi asi mutshelo une ndi tu ḓivhesesa nga maanḓa, mara zwine nda nga amba zwone ndi nga amba zwa uri mutshelo wa kiwi ndi mutshelo wavhuḓi une wavha uri una dzi phurotheini.

Uḽa kha mini na mini nga nnḓani ha uḽa zwa mitshelo, ri shumisa maapula kha saḽadi ri shumisa maapula kha mitshelo ine yavha uri yo ṱanganyisiwa i minzhi, ri tshi khou ḽa yo ṱanganyiswa i minzhi.

U humbulela dzhusi kana tshikwatshi tsha maswiri tshi itiswa hani, tshi itiwa nga maswiri.

U fuwa mbudzi u itela mafhi ngeno vhaṅwe vha tshi fuwa u itela ṋama, kha vhupo hahaṋu mbudzi dzi shumiswa hani nahone ni vhona unga vhathu vhanzhi vha fanela u humbula ngaha u u dzi fuwa, vhuponi hahashu mbudzi vha dzi fuwa for ṋama vha dzi fuwela for u itela ṋama. Asi kanzhi hune vha dzi fuwela for mafhi vhuponi ha vhoriṋe ndi ṋama, ee ri nga eletshedza vhathu uri vha fuwe mbudzi ndi zwifuwo zwine zwavha uri zwi vho konḓa u wanala ano maḓuvha.

Tshanduko ya kilima i thithisa hani tsire nḓisedzo ya zwiḽiwa ḽifhasini ḽothe nau kwama hani u wanala ha kilima, tshanduko ya kilima i thithisa kha zwifuwo zwashu ya thithisa kha zwiliṅwa zwashu, nga nḓila ine zwiliṅwa zwa vho riṋe zwi ḓo guma zwi si tsha aluwa ngauri zwi vha zwi si tsha wana ḓuvha kana zwi si tsha wana masana ane avha uri o fanela dzivha dzi si tsha wana mvula maḓi ane avha uri o fanela so zwi a khakhisa zwimelwa kana zwiḽiwa zwa vho riṋe.

Zwi kwama tsireledzo ya zwiḽiwa nga ha murahu ha musi zwiendi musi zwi tshi khou tshinyala zwine zwa khou amba uri zwiḽiwa a zwi nga ḓo swika hune zwa kho tea u iswa hone nga tshifhinga, zwiḽiwa azwi nga ḓo kona u wanalea nga tshetsho tshifhinga u fana na maṱiraka hanea maḽori hanea ono hwala marotho ane avha a kho a isa kha mavhengele o fhambananaho ḓuvha na ḓuvha nga matsheloni. Zwine zwa khou amba uri u tshinyala haḽo zwi kho ita zwa uri vhurotho vhusa kone u swika mashophoni nga ḽeḽo ḓuvha na nga mitsho heneyi nga murahu ha musi dzi mvula dzi tshi khou na dzi bada dzi tshi khou suvha zwi ita uri zwithu zwi songo swika mavhengeleni nga tshifhinga.

Zwithu zwiswa zwine zwa nga vha hone hungavha u fhaṱa madamu kana u gwa dzi borehole ndi zwone zwithu zwine zwa nga khwiṋisa zwi tshi ḓa kha zwimelwa uri zwi kone u konḓelela tshanduko ya kilima.

Zwi kwama zwi zwi kwama mitengo nga nḓila i si yavhuḓi, ngauri zwiḽiwa zwi vha zwi songo swika mashoponi nga tshifhinga so zwi kombetshedza uri mitengo ya hone ivhe yo kalulaho ngori maṅwe maṱiraka a nga ḓi kona u swikisa kana maṅwe maḽori a nga ḓi kona u swikisa zwiḽiwa nga tshifhinga maṅwe a sa swikise zwine zwa kho amba uri hu vhesa na vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha kho ṱoḓa zwiḽiwa than zwiḽiwa zwone zwiṋe zwi zwiṱuku.

A zwi kwami mvelelo ya lushaka zwavhuḓi ngauri zwiḽiwa zwi vha zwi songo tsireledziwa, zwine zwa khou amba uri zwi a kona u kavhiwa nga malwadze maṅwe na maṅwe ane a vha uri a yelana kha zwa vhulimi.

Mithenga i ya swikelela hune ya laṱiwa.

U dzhia u ṱu u ṱhuvha khuhu a si zwithu zwo no dzhia tshifhinga tshilapfhu ndi zwithu zwine zwi a dzhia minethe yo no swika thirty minets u ṱhuvha khuhu ende u sumbedza uri khuhu yo ṱhavhiwa zwavhuḓi i tea uvha yo bvisiwa yo bvisiwa mathenga yoṱhe yo fhelela uri i vhonale mushumo wa hone u wa vhuḓi.

Lu vhulungea nga u vhea kha tshikwatudzi kha u vhea kha u vhea kha dzi firidzhi dza ano maḓuvha ndi lwone zwine zwa ḓo itela uri lukanda lu dzule lu lwa vhudi lwu fureshe.

Lukanda lwa tshifuwo lu shumisiwa nga nḓila yo fhambananaho nga murahu ha musi lwo no bvisiwa lu nga ḓi shuma kha u ita mikumba kana u thusana kha mikumba kana lwa ḓi shuma u ita dzi ṋama, lwa dzi shuma u ita dzi poison.

Maḓi a u fhisa a shuma zwavhuḓi nga murahu ha musi a kho sheliwa kha khuhu ine ya vhori i kha ḓi ṱhuvhiwa ane a vhori a na temparature ya vhuḓi kana a na lufhiso lune lwa vho ri a lu a si mufhiso wo kalulaho, ndi mufhiso une wa vhori u ḓo kona u fhisa lukanda nga nḓila ya vhuḓi lune u ḓori u tshi kona u ṱhuvha mabesuhi khuhu ya sala i songo to bva na lukanda ho tou bva mabesu fhedzi.

Mafhi a hamiwa kha dzi kholomo u bva u hamiwa kha dzi kholomo a ḓo vheiwa kha zwikwatudzi dzi firidzhini uri a dzule o vhulungea a dzule a wa a a fureshe uri a kone swikela hune a ḓo isiwa kha maṅwe mashango.

Muṱhogome mutakalo u ṱhogomelwa nga nḓila ya uri hu tshi yo thoma u ṱhavhiwa dziṅwe kholomo kana hu tshi yo hamiwa dziṅwe kholomo hu tea u thoma ha kulumagiwa fhethu afho hune ha khou itiwa uyo mushumo.

Ee, tshitshavhani hu na vhathu vhane vha vhori vha a kona uri kunakisela mikumba ya vhoriṋe vha ya kona u i u i ṱhogomela musi i kha ḓi to bvo u to bvisiwa kha zwifuwo kana hu kha ḓi to bva u to ṱhavhiwa zwifuwo dzi butsharani vha ya kona u.

Hai, a huna iṅwe nḓila ine vhathu vha kona u i shumisa u ita hezwo zwithu.

Thi thu ṱangana ngazwo thi thu ṱangana nga vhuṱambo vhune ha vha uri hu a ḽiwa zwinoni kana hu a ṱhavhiwa zwinoni kha mvelele ya vhoriṋe ya Tshivenḓa.

Khuhu i ṱhukhuliwa nga lufhanga mitshini ya ano maḓuvha yi na yone i na ine ya vha uri i a kona u ṱhukhula dzi khuhu ya dovha ya dzi ṱhuvha, mara kha mvelele ya vhoriṋe rine ri kha ḓi shumisa nḓila ya kale ine khuhu i to vhambiwa ya ya ṱhukhuliwa mukulo ya viiwa ubva afho ya kona u ṱhuvhiwa.

Ee, ndi a ḓivha vhathu vhane vha vhori kusini kwa vho riṋe vha tshila nga u rengisa mikumba ya zwifuwo ndi vhathu vhane vha lindela kholomo dzi tshi ya dzi tshi ya butsharani silani hune dzi vha dzi kho viiwa haningei, so vha guma vha kho renga mikumba kha hanevho vharengisi vha dzi kholomo kana kha henevho vhathu vhane vha khou viya dzi kholomo vha ḓo renga mikumba kha vho ubva hafho vha ḓivha zwori vha kho ita mini nga mikumba. Mikumba vha kho guma vha kho i shumisa u ita dzingoma vha kho guma a vha khou i shumisa u dzi i rengisa vha khou i rengisela hanevha vhane vha vha ṱoḓa u dekhoreitha dzi nnḓu dzavho nga mikumba.

Maga ane a vhori a katela u bvisa lukanda lwa mbudzi kana lu lukanda lwa nngu ndi ma ndi maga a tevhelaho lufhanga lwavho lu tea uvha lu khou fhira, lukambala lwavho lu nga ḓivha lu okapi hone a vhori ndi yone ine ya vha uri i a kona u tshea zwavhuḓi uri ṋama i sa sale nga kha mukumba na mukumba wone une u to sala u mutshena nga ngomu musi vha tshi kho viya zwipuka izwo hu nga vha mbudzi hu nga vha nngu.

Ee, ndi nga ṱalusa maitele a u hama kha vhudzulapo vha hashu u hama zwi vha zwi kho zwi kho ḓo thusa uri muvhunduni wavho riṋe ri kone u vha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo kona u guda u hama, vhane vha ḓo kona u guda u rengisa mafhi henefho kusini kwa vho riṋe, not uri mafhi ri gume ri khou a wana mashophoni mafhi ri gume ri khou ri khou namela zwiendedzi ri tshi ya a renga haningei kule kule. Zwine zwa kho amba uri kha ri ri na vhathu vhane vha vho ri vha a kona u hama muvhunduni wavho riṋe ri kone u wana mafhi hu kha ḓivha tsini mafhi a kha ḓi vha o tsireledzea ana a kha ḓivha fureshe.

Khuhu a si a si asi tshithu tshine tshi a konḓisa musi vha khou tshi vhulaya, khuhu ndi tshithu tshine tsha vha uri tsho leluwa nga maanḓa u tshi vhulaya.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou vhulaya ri khou vhulaya mbudzi ndi kho thusana na muṅwe wa muzwala ri kho thusana kha mafhungo a u vhulaya mbudzi tshenzhemo tshanga tshe nda tshi wana ndi tsha uri mbudzi i kho to mafhungo o to i viya, ni tea u vha ni na muṋo uri i kone u bvisa malofha manzhi ane a vhori malofha ayo vhaṅwe vha ya a shumisa vha vhidza uri ndi mavhede vhaṅwe vha ya a ḽa. U fhedza afho ndi mafhungo ori vha ṱhaṱhamule vha tshee milenzhe ya murahu vha pange thambo vha kone u i aṅara kha muri uri vha kone u vha vha kho to i tshea zwavhuḓi vha kho tsa nayo.

Ee, ndi nga ṱalutshedza nḓila dza no tonga dza u luvhaedza musi hu tshi kho tea u vhuiswa muya wa mufu muḓini hu ḓo ḓi ṱhavhiwa mbudzi.

Ṋama i nga shumiswa nga nḓila i tovhelaho i nga shumisiwa kha u kha u rengisiwa i tshi khou rengiselwa vhadzulapo vha hanefho kusini kana vha hanefho hune vhathu vha vha hone kana vhalimi vha vha hone.

Maga ane a nga dzhiiwa ndi mafhungo a uri zwezwi vhathu vha khou ḓi vhulaya dzikholomo vhavha vha khou dzi vhulunga fhethu hune ha vha uri hu clean fhethu hune ha vha uri a huna dzi bakitheria.

Khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi khaedu dzo no tonga dza u kavhiwa ha mafhi nga dzi thunzi, nga zwikhokhonono zwine zwi ḓo vha zwo ya ngo u fhambanana unga ḓivha vhunyunyu kana vha dzi thunzi, so ndi yone khaedu ine ndi vhona u nga vho rabulasi vho u hama dzi kholomo vha ṱangana nayo.

Mbuyelo dzine vhathu vha ḓa nadzo ndi u vhilahela nga murahu ha musi dzi khuhu-hu uri dzo ṱhavhiwa mabesu a kho to soko laṱekanyiwa hoṱhe hoṱhe vhathu vha si tsha londola mupo ndi yone khaedu ine nda nga amba zwori vhathu vha vha vha khou ṱangana nayo.

Khaedu ine vhalimi vha vha vha khou ṱangana nayo ndi ya musi vhathu vha tshi khou viya zwifhu zwifuwo fhethu ha nnyi na nnyi kana fhethu hune ha vha uri a hu ngo tsireledzea, vha khou litsha u isa kholomo fhethu hune ha vha uri ho tsireledzea hune vha ḓo kona u viya kholomo yavho fhethu ho kunakiswaho fhethu hune ha ḓo vha hu si na dzi bacteria.

Khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi khaedu dzo no to nga khaedu dza zwilonda nga murahu ha musi hu uri kholomo dzo vha dzi sokou ṱhavheliwa dzi sa khou ṱhavhelwa malwadze ono tonga zwezwo zwa u nambatela ha magupa, ndi khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo dza u sa ṱhogomeliwa kholomo dzine dzavha uri dzivha dzi sa khou ya dipeni uri dzi yo ṱhogomeliwa uri dzi vhe na lukanda lwa vhuḓi.

Maga ane vha nga a dzhia ndi maga a uri vha tshi khou hama dzi kholomo dzavho kana vha khou hama zwifuwo zwavho vha zwi hamele fhethu hune ha vha uri ho vhulungea, fhethu hune ha vha uri ho tsireledzea a hu nga ḓo kona u dzhena mabuse kha mafhi ane vha ḓovha vha kho hama one a hu nga ḓo kona u dzhena zwikhokhonono zwo yaho nga u fhambanana.

U nga vha mushumo nga murahu ha musi hu na zwikona kana hu na tshikona kana hu na mbulungo ndi fhethu hune hu nga tea u ṱhavhiwa hone zwifuwo mitambo mitamboni fhethu ho no nga zwezwi hu na hu khou luvhedziwa, fhethu hu no nga zwezwi hu na dzingoma ndi hone fhethu hune ha nga ṱhavhiwa hone zwifuwo.

Vhugudisi vhu nga vhugudisi ha uri muthu a kone u ḓivha zwa uri kholomo i tshi vhulaiwa hu tea u vha ho itea mini u dzi phanga dzine dza tea u shumisiwa hu tea u vha u khou shumiswa phanga dzo imaho nga nḓila ḓe zwi tshi ḓa kha mafhungo a a u shela mulenzhe kha kha kha kha kha u vhulaya u tea u ḓivha ṱhoḓea dzine dza vha uri dzi vha dzi kho ṱoḓea.